Tatomkhulu, ugqirha uthi kungenzeka ukuba unesigulo esithile. Igama lesi sigulo ubonisa iimpawu zaso sibizwa ngokuba ngumhlaza odla ngobakho kubudoda. Kwaye ke ucela ukwenza uvavanyo, kwenzela eza kuqinisekisa manyhani ukuba unaso na esi sigulo acingela ukuba unaso.

Xa ndithe ndadibana nabaphangi abaxhobe ngezikhali ezinobungozi, into yokuqala kukucela uncedo ebantwini ndibe ndizama indlela yokubaleka ndibe qelele kubo, ukwenzele ndisuke ebungozini endizibhaqe ndikubo. Xa ndithe ndaba kude kubo kungona ke ngoku ndizokuzama iinzame zokubiza amapolisa azonceda ngokuvalela ezi zikrelemnqa.

Malumekazi, kuyingozi ukumamela yonke into le ethethwa phandle apha. Ndiyayazi ukuba kungenzeka uphelelwe lithemba kwaye ufuna ukuzama yonke into ukwenzela uzolulama. Ukuzama yonke into ethethwa ngabantu loo nto ingakufaka ekungciphekweni kwaye yenze imeko yakho ibe ngaphezulu. Mamela oogqirha ukuba bathini ngokuba bona bayifundele le nto kwaye bayayazi le nto bathetha ngayo ngoba isuka kwiingcaphephe zolwazi lweminyaka ngeminyaka.

Yiyho, ndathi ndiqaqanjelwa yintloko ndisezilalini ndabe ndiqonda ukuba kukude edolophini ukuba ndiyofumana uncedo khona. Ndabe ndivile ukuba iinkonzo zempilo kwikliniki ekufutshane azonelanga, kodwa ndabe ndizixelele ukuba ndizokuya. Ndathi ndifika ekliniki babe abasebenzi basekliniki beququzelela abantu bebabonisa uthando nembeko, ibe loo nto inqabile kwiikliniki zikarhulumente. Ndakhawuleza ndancedakala apho yabe ingathi khange ndiye ekliniki karhulumente. Loo nto yandothusa kwaye yandichukumisa kakhulu ukubona inkathalo engaka ebantwini.

Mtshana, isidlo sasemini sisidlo esibaluleke kakhulu ngosuku kwaye wonke umntu kufuneka esidlile mtshana kamalume. Iintloni sonke sinazo kodwa ayithi loo nto mazime phambili kwizinto ezibalulekileyo kwaye eziluncedo kuthi. Ayizontloni into yokuthatha into ebekelwe wena ngoba urhulumente ukubekele wena okwaa kutya ukwenzele ukutye ungalambi esikolweni. Xa ungakutyi kuzabola kumoshakale kuba ungakutyanga, ibe loo nto imosha imali. Ndiyathemba ke mtshana ukuba uza kufolela ukutya njengabanye abantwana. Suvuma ukogqithwa ngontanga bakho mtshanam, babe besitya wena ungatyi. Ukhumbule ukuba esityayo sinamandla.

Abantu bayizama ngeendlela ngeendlela imali, ngakumbi xa bethengisa into. Bangakuthembisa izulu nomhlaba ukuze bafumane le nto bayifunayo. Loo nto ke iye ibe nobungozi kakhulu kubantu abaphila nezigulo ezinganyangeki, kuba baye bakholelwe entweni yokuba baza kuphila xa bethe babona ezipowusta zala mayeza anyanga zonke izigulo, zibe zibanika ithemba elingekhoyo ke phofu. Bathi ke bakuwafumana la mayeza balibale ngala mayeza bawafumana koogqirha ancedisana nempilo yabo, kulapho ke ingxaki nobungozi buqala khona. Umntu uvele agule kakhulu xa ebuyela kwiipilisi azinikwa kwagqirha, azisasebenzi kwazona ngoba ebeziyekile kwaye segula kakhulu ngoku.

Into enganceda la mantombazana ukuba azive ekhululekile ekliniki okanye ezibhedlele, yinto yokuba kufuneke angene odwa ekamereni yoxilongo angakhatshwa. Aqinisekise ukuba abasebenzi baqeqeshiwe ukumelana nokunceda amaxhoba oxhatshazo kwaye ayakwazi ukunikezela ngeengcebiso.

Tatomncinci, esi sibonelelo sikarhulumente sincinci kwaye ukuba awujonganga asizoyigqiba inyanga ndikuxelele. Loo nto ithetha ukuba kuza kufuneka unonophele indlela osisebenzisa ngaso. Ndicebisa mna ukuba wenze uhlahlolwabiwomali lwenyanga ukwenzele uzokwazi ukuthenga yonke le nto ibalulekileyo kuqala, uze ke ngoku ngemali ethe yashiyeka uthenge izinto ozibawelayo.

Inkxasomali karhulumente iye ithenge ukutya kwenyanga kuze ke ngoku kushiyeke imali encinci kakhulu. Imali yokuya koogqirha baye bangabi nayo kufuneke bayofuna ekliniki, zibe kwazona ezo kliniki ezo zingenawo amayeza athile okunceda. Mna ndicebisa ukuba urhulumente makaqinisekise ukuba amayeza akhona ezikliniki ngalo lonke ixesha ukwenzele abantu abafumana inkxasomali bangaziboni bengena ematyaleni, abangakwazi ukuwabhatala kwaloo matyala ngoba kufuneke beye koogqirha.

Ukuxhatshazwa kwamanina yinto engalunganga nokuba yenziwa ngubani okanye yenzeka kubani. Njengosapho sinendima okanye sinoxanduva okumele siludlale ekupheliseni ukuxhatshazwa kukamakoti wekhaya okanye naliphi na ibhinqa. Ngawamafutshane ke impendulo nguewe, sinembopheleleko yokubandakanyeka ekusombululeni lo mbandela.

Urhulumente uyazama ukunikeza ngolwazi ebantwini ngokuba ke zinintsi iinkqubo zikarhulumente ezigxile ekubeni zinikeze ngolwazi malunga nentsholongwane kagawulayo. Kwaye abantu bayazifumana iipilisi zokuthomalalisa ugawulayo ezikliniki nasezibhedlele. Yiloo nto ndivuma ukuba wenza kangoko anako ukunceda uluntu kwintsholongwane kagawulayo.

Uxinzelelo lengqondo luziveza ngeendlela ngeendlela ezahlukeneyo kodwa ndiza kubandakanya ezixhaphakileyo, eziquka ukuhlala ulusizana, ukuphelelwa ngumdla emisebenzini nditsho neyekhaya, ukuphelelwa ngumdla wokutya okanye ukulala okokoko, ukuhlala udiniwe nokungakwazi ukugxininisa.

Urhulumente kufuneke anike abantu abawaziyo amayeza esiNtu iimpepha ukuze bakwazi ukuwathengisa nasezikhemesti. Abo bantu baquka amagqirha kunye nezangoma.